Dibanka di akanyetsa thata go kopanya hisetori ya gago ya tsa madi le boemo jwa ga jaanong jwa tsa madi fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto. Di tlhoma mogopolo mo dilong tse di jaaka maduo a gago a sekoloto, hisetori ya gago ya sekoloto le letseno.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto akanyetsa mekgwa ya gago ya go dirisa madi le ditlhoko tsa gago tsa madi ka go sekaseka dilo tse di jaaka selekanyo sa diperesente tsa ngwaga le ngwaga, dituediso tsa ngwaga le ngwaga, mananeo a dituelo le dituediso tse dingwe tse di ka nnang teng. Go bapisa dikarata ba tla selo se se kwa tlase se se gaisanang sa diperesente tsa ngwaga le ngwaga fa o rulaganya go rwala madi a setseng, kgotsa thulaganyo e e siameng ya dituelo fa ka metlha o duela ka botlalo.

Maduo a gago a sekoloto le hisetori ya gago di tlhotlheletsa thata kopo ya karata ya sekoloto ka go bontsha baadimisi gore o tshwanelega go kolota. Maduo a a siameng le hisetori di oketsa kgonagalo ya gore o amogelwe fa e e bokoa e ka dira gore o ganwe kgotsa o nne le di peelano tse di sa siamang, go tokafatsa maduo a gago le hisetori ya gago ka metlha duela ka nako, boloka tiriso ya sekoloto e le kwa tlase, duela sekoloto se se leng teng.

Gore o amogelwe go dirisa karata ya sekoloto, tlhola maduo a gago a sekoloto, naya tshedimosetso e e nepagetseng, boloka tiriso ya sekoloto e le kwa tlase, mme o tlhophe karata e e siameng, bala mokwalo o bosesane, mme o tile go dirisa makgetlho a le mantsi.

Pele o ka dira kopo ya karata ya sekoloto, go botlhokwa go tlhaloganya melawana le maemo a a tlhalosang ditlamorago tsa gago tsa madi go akaretsa le selekanyo sa diperesente tsa ngwaga le ngwaga dituediso le dikotlhao, kitso eno e go thusa go dira ditshwetso tse di nang le kitso le go laola akhaonto ya gago ka maikarabelo

Go itse go bala le go kwala ka madi go thusa batho go dira ditshwetso tse di nang le kitso tsa karata ya sekoloto ka go tlhaloganya melawana, go laola dikoloto, go tila diphoso tse di jang madi a mantsi le go tlhopha dikarata tse di tshwanelang. Dintlha tsa botlhokwa di akaretsa go tlhaloganya seelo sa phesente ya ngwaga le ngwaga, dituelo, tshosometso ya maduo a sekoloto le maano a go duela, ka go itse go dirisa madi batho ba ka kgona go dirisa dikarata tsa sekoloto ka boitshepo le go tshegetsa boitekanelo jwa bone jwa madi jwa nako e telele.

Dibanka di akanyetsa dilo tse di jaaka maduo a sekoloto, hisetori ya tuelo, maemo a mmaraka le tshireletso fa di amogela mola wa sekoloto. Seelo sa morokotso se balelwa ka go dirisa di-formula tse di bonolo kgotsa tse di kopantsweng ka morokotso. Mo Aforika Borwa morokotso wa karata ya sekoloto o balelwa letsatsi le letsatsi go ikaegilwe ka teka tekano e e setseng ka seelo sa phesente sa ngwaga le ngwaga se se dirisiwang go tlhomamisa dituediso tsa morokotso tsa letsatsi le letsatsi tse di kokoaneng mo modikologong wa go duela.

Sediriswa sa gontsha madi a mantsi se na le melemo e e jaaka go bona madi ka bonako, go fetofetoga le maemo le go nna motlhofo mme seno se dira gore e nne tharabololo e e mosola ya nako e kgutshwane ya maemo a tshoganyetso a tsa madi, le fa go ntse jalo gape e tla le ditlhaelo go akaretsa le dikelo tse di kwa godimo tsa morokotso, dituelo, go kokoanya dikoloto tse di ka nnang teng le ditlamorago tse di sa siamang mo maduo a sekoloto fa e sa laolwa ka maikarabelo.

Dibanka di duedisa madi a a fetang a di a adimileng go akaretsa madi a a fetang a di a adimileng, madi a a fetang a di a adimileng letsatsi le letsatsi le madi a a fetang a di a adimileng mo nakong e e fetileng. Gore o tile go duedisiwa madi ano, nna o lebile madi a a mo akhaontong ya gago ka metlha, tlhoma ditlhagiso tsa fa o na le madi a mannye, golaganya akhanto ya gago le account-o e ngwe e o e bolokileng, o se ke wa dirisa thulaganyo ya go sireletsa madi a a fetang a o a amogetsweng, boloka madi a o a bolokileng mme o dire tekanyetso madi ka tsela e e tla dirang gore o kgone go bona gore o dirisa madi a kana kang.